Motshameki a ka feleletsa a idibala mo lebaleng, ka ntlheng ya mmele o o sa itekanelang.

Ga o dira dingangisano, go na le setlhopha se se dumalanang le setlhogo le setlhopha se se ganetsanang le setlhogo, mme ba na le mabaka a gore why ba ganetsana, ebile ke ka ga eng ba bangwe ba dumela.

Motshameko o ke o ratang ke netball. Then setlhopha se ke se ratang e le ruri ke Kaizer Chiefs. Se ntira motlotlo, ke motlotlo ka sone go ya bo sa kgutlhing.

Ke ka gore go na le dingwaga tse di batliwang gore motho ga o batla go tsenela setlhopha, o bo o na le dingwaga di le kana. Mme e ka rarabololwa ka gore go sa shebiwa dingwaga tsa motho, gore o dikae, mme go ya fela ka gore o rata kgwele ya dinao, kgotsa o rata setlhopha, kgotsa o rata motshameko yang.

Go ka diriwa dilo di le dintsi jaaka go tshwarela meletlo teng. Bašwa ba tshwarela meletlo kwa lefelong leo. Kana gone bašwa ga ba batla go dira dilo tse dingwe, ba di tshwarele teng, tse di maleba di ka thusa mo goreng di ntsha le bana mo dilong tse di tswileng mo tseleng, di ba tsenya mo dilong tse di mo tseleng.

Nna le ditsala tsaka, go le gantsi re ya kwa lobaleng la netball go ya go itapolosa, re ikentsha bodutu.

Go lapolosa tlhaloganyo, go dira le gore o nne le tlhaloganyo e fresh, ebile o feleletsa ga e le gore o ne o na le sengwe se se go tshwenyang, o tla o lebetse dilo tseo.

Nka itlhopela motshameko wa ga Tshabalala, e bong ke defend-a. Ke itse go defend-a ka gonne ke tshameka bolo ya maoto go le gantsi.

Bagolo ba itekanela sentle, ga batsofale ka bonako, mme bašwa le bone ga batsofale ka bonako. Mme ka gonne ba be ba na le seabe mo gotsa metshameko, mebele ya bone e dula e ntse e itekanetse.

Ke motshameko wa netball ebile ke itemogetse dilo di le dintsi gore ga o le motho or o le mošwa ntse o tshameka netball thata o feleletsa o tia mmele, o nna le mmele o tileng. Ke itemogetse le gore netball-o e dula e ntse e tla ka dilo tse dišwa ka nako le nako.

Ke gore ba ka katisa motshameki yo o yo palelwang go fitlhelela a be a kgona.

Go dirisa boitshoko, go ithuta go amogela diphetogo le go leka gape ka natla, go tokafatsa tlhaloganyo, go utlwa sentle maemo a gago le a ba bangwe, go thusa go dira ditshweetso tse di siameng le go tshwaragana le ba bangwe.

Ke eng se setlhopha sa lona se se dirang sentle mo thulaganyong ya boitlhakanelwa le tiro mmogo? Lo dira jang go godisa moya wa setlhopha fa dilo di sa tsamaya sentle? Ke dikgato dife tse lo di tsayang go tokafatsa bokgoni jwa sebapadi ka se?

Go nna le tikologo e e sireletsegileng, e e tshegetsang ke botlhokwa thata mo go godiseng bašwa ka tsela e e atlegileng. Fa ba ikutlwa ba sireletsegile, ba nna le tshepo ya go ikemela, ba bua maikutlo a bone ntle le letshogo, ba ithuta mo diphosong tsa bone ba sa boifi kotlhao kgotsa go nyadiwa.